Nṋe ndi vhona uri asi muthu muthihi fhedzi ane a tea u tou vha na vhuḓifhinduleli, muvhuso unga bvisa tshelede ya u thusa kana u tikedza. Na mabindu a nga ḓi ḓi volunteer u ṋekedza tshelede arali vha tshikona, vhabebi na vhone vha nga ḓivhisa tshelede dzo uri vhana vhavho vha tambe mitambo ine vha i funa.

Ee ndono vhuya nda vha na tshifhinga tsha mitambo ya muthu nga eṱhe tshine nda ḓi hudza ngatsho, ndi zwithu zwine nda ndi tshi takalela u zwi ita tshifhinga tshinzhi.

Ee ndi na khonani ine ono wana pfhufho nnzhisa, ngauri o vha a tshi gidima kha mimaraṱhono zwo vha zwi zwi tshi ndi takadza nga maanḓa musi ndi tshi muṱalela a tshi khou gidima. Ngauri ndo vha ndi tshi zwivhona uri ndi zwithu zwine a zwi funa nga maanḓa nahone ndo vha ndi tshi ḓiphina musi ndo muṱalela a tshi khou gidima.

Vha nga ṱhogomela nga u shumisa zwavhuḓi, zwi musi vha tshi khou tamba. Na nga u vhea futhi zwavhuḓi, musi vho no fhedza mitambo yavho uri vha kone u zwi shumisa futhi ḓuvha ḽi tevhelaho.

Tshikolo tshanga tshi a dzhenelela nga maanḓa kha zwa miṱaṱisano ya mitambo, ngauri vha na mitambo ya bola vha na mitambo ya rugby, dzi netball na dzi thenisi na miṅwe mitambo yo fhambananaho.

Nṋe ndi vhona uri zwa mitambo zwi na mushumo muhulwane nga maanḓa, zwitshiḓa kha uri vhathu vha dzule vhokhwaṱha muvhilini, na muhumbuloni ngauri zwi ita uri muthu mutakalo wa muthu u dzule wo ima nga nḓila ya vhuḓi. Ngauri musi u tshi kho ita zwa mitambo huna u gidima, huna u fhufha, huna zwithu zwinzhi zwo fhambananaho zwine zwa zwa thusa muthu uri mutakalo wawe u ime nga nḓila yavhuḓi.

Zwi ri funza uri mitambo ai soko tovha mitambo fhedzi, fhedzi huna zwithu zwinzhi zwine muthu anga guda kha mitambo, a si mafhungo a u soko ya muthu a fhufha fhufha zwi mufunḓedza uri u kone u shuma na vhaṅwe vhathu zwi u funḓedza uri u kone u amba na vhaṅwe vhathu. Zwi u funḓedza uri arali huna uri huna muthu ane a kho tea u rangaphanḓa thimu zwi a u funḓedza na u vha murangaphanḓa wavhuḓi.

Ee zwi kha nyimele yavhuḓi ndi vhona uri zwo eḓana, ngauri tshifhinga tshoṱhe hu tshi yiwa mitamboni athi athu vhona huna mugudi ane avha a si na zwiambaro zwa zwa mutambo wonoyo, kana mugudi ane avha a si na zwithu zwine zwa kho shumisiwa u tamba honowo mutambo zwino ndi vhona uri zwo eḓana.

Nṋe ndi vhona uri u zwa mitambo zwi thusa vhana uri vha kone u amba na vhaṅwe vhana, ngauri tshiṅwe tshifhinga u wa wana ṅwana a tshi balelwa u to takuwa aya thoma vhaṅwe vhana. Zwino arali huna zwithu zwo nonga zwa mitambo zwia muthusa uri a wane nḓila ya u davhidzana na vhaṅwe vhana na u tshilisana na vhaṅwe vhana zwavhuḓi.

Dzi puḽatifomo dzi ngaho vho Instagram, TikTok navho Facebook dzi thusa nga maanḓa, uri u wane kana u wanuluse mafhungo nga vhuḓalo zwi tshi ḓa kha zwithu zwine wa khou zwi ṱoḓa, ngori u a kona u soko dzhena wa wa ita zwi nopfi setshe wa ṱoḓulusa ngaha tshithu zwa bvelela henefho, ya ṋamba ya ufha mafhungo nga vhuḓalo uri u nga tshi wana gai nga mitengo yo imaho ngauri, tshiṅwe tshifhinga i thusa u ṱanganyisa vhathu na vharengi vho fhambananaho.

Hunga vha na musi vhathu vha tshi ḓivha zwori huna mitambo ine vha kho dzhenelela yone, vha nga ita dzi nḓivhadzo kha dzi theḽevishini na zwileludzi zwavhudavhidzani. Uri vha kone u wana thuso u bva kha vhathu vho fhambananaho, uri vha vha thuse u wana tshumelo kana zwithu zwine vha ḓo zwi ṱhoga musi vha tshi ya mitamboni yeneyo.

Ee huna tshifhinga tsha mitambo tshe tsha vhuya tsha mpfhara ndi musi nga ṅwaha wa twenty twenty-four, vhathu vha dzi spring box kana a ri ndi ari tori ee dzi spring box mabokoboko vhatambi vha rugby musi vha tshi khou tamba mitambo ya world cup vha vhuya na tshiphuga.

Hu avha na zwithu zwine nda nga vhidza dzi complain, dzine dzi a itiwa nga riṋe vhagudi ri tshi khou ṱoḓa u thusa vhatambi vha mitambo vha tshikoloni tshashu, uri vha wane masheleni kana ri tshi khou vha humbulela masheleni kha vhathu vhane vha nga bvisa masheleni. Ndi zwa vhuṱhongwa uri mugudiswa muṅwe na muṅwe a dzhenelele kha heneyo tshumelo uri ri kone u thusa vhaṅwe uri vha tambe mitambo yavho.

Ee nṋe ndi tshi sedza ndi vhona vhasidzana na vhatukana vha na zwikhala zwo linganaho zwa u tamba mitambo, ngauri tshikoloni tshanga ahuna mutambo une wa tambiwa nga vhatukana wa wana vhasidzana vha sa khou tamba ndo sedza mitambo i ngaho bola ya milenzhe, dzi rugby huna wa wana huna tshigwada tsha vhatukana ha dovha hafhu ha vha na tshigwada tsha vhasidzana tshi no kho tamba. Nga nnḓani ha musi hu tshi tovha na mutambo u ne wo to itelwa upfhi u tambiwa nga vhasidzana fhedzi kana nga vhatukana fhedzi.

Ee arali muthu huna tshithu tshine a tshi ita nahone apfha uri u a tshi konesa, ndi vhona huna hu si na vhukhakhi kha uri a tshi dzhie a tshi ite nḓila ya uri a ḓi itele masheleni, arali muthu a tshi kona u bika a nga rengisa zwiḽiwa arali u tshi kona u funḓedza u tshi ḓivha uri una vhukoni zwi tshi ḓa kha u funḓedza vhathu u a vula tshikolo tshau tshine wa funḓedza vhathu zwenezwo zwithu zwine wa kho vha funḓedza zwone. Arali una vhukoni ha muzika u a shumisa muzika uri u imbele vhathu vha ufhe tshelede kana u bvise muzika une vhathu vha thetshelesa zwo vha zwoya nga u fhambanana uri u kona mini.

Nṋe ndi vhona uri muvhuso u nga thusa nga u bvisa masheleni ane a ḓo shumisiwa u fhaṱa zwifhaṱo zwine zwa ḓo ṱoḓea, wa dovha hafhu kana namusi arali sokou bvisa masheleni vha to thusa nga u fhaṱa zwenezwo zwifhaṱo kana vha dovha vha vha ṋekedza kana vha vhafha tshumelo zwithu zwine zwa ḓo ṱhogea musi hono fhaṱiwa hezwo zwi fhaṱa.

Mutambo wenda u vhona zwezwino ndi mutambo wa bola ya milenzhe, nahone wo tshimbila zwavhuḓi ndo u vhona nga mugivhela, ha thimu ye nṋe nda vha ndi khou i takalela a yingo wana tshiphuga fhedzi wone wo tshimbila zwavhuḓi.

Vha vhatambi vhaswa zwivha kwama nga nḓila ya uri arali u mutambi muswa, u vha usathu wana tshikhala tsha uri vhathu vha u ḓivhe kana vha ḓivhe vhukoni hau. Zwino arali u mutambi muswa zwi a zwi nga konḓa nga maanḓa, uri u ḓi wane u khou kona u swikelela vhukoni hau hoṱhe kana u khou kona u sumbedza vhathu vhukoni hau hoṱhe. Ngauri hu vha hu tshi kha ḓivha na heḽia fhungo ḽa uri u muswa nahone tshiṅwe tshifhinga wa vha u sa ḓivhi uri zwithu zwi tshimbila hani, nahone kana wa wana uri a una masheleni ane a nga u thusa uri u sumbedze vhathu vhukoni hau hoṱhe.

Hedzi dzi kiḽaba dzine vhaswa vha dzhenelela, ndi vhona dzi na mvelelo dzo fhambananaho, dzi vha thusa uri vha vhe vha sivhe vha badani tshifhinga tshoṱhe, vha vha vha na zwine vha kho ḓi takadza ngazwo kana zwine zwa kho vha ita uri vha sa ṱwe vha khou vha sabve vha ya ita zwithu zwo bvaho. Ngori arali vha tshi kho fhedza tshifhinga tshavho vha bizi na mitambo, vha nga si vhe na tshifhinga tsho ita zwiṅwe zwithu zwi no nga vhugevhenga kana zwithu zwi siho mulayoni, ngauri vha vha vha vha vha tshi kho ita zwa mitambo yavho.

Nṋe ndi vhona mitambo ya kha inthanethe i songo lugela muvhili wa muthu ngauri hu vha hu si na nyonyoloso ine yavha i kho itea ngori muthu u vha o to dzula kha tshidulo a tshi khou tamba nga zwanḓa fhedzi.

Mutambo wa inthanethe une vhathu vha funesa ndi mutambo une wa pfhi FIFA, na muṅwe u no ita upfi mortal combart.

Hai a thi a thu vhuya nda ḓi wana ndi tshi khou tamba dzi vidio games ngauri nne ndi muthu ane nda takalela u tamba mitambo ya nnḓa kana mitambo ine ya ṱoḓa uri nṋe muthu ndi vhe ndi kho ḓi dzhenisa, mitambo ine ya ṱoḓa uri ndi onyolosa muvhili wanga.

Nṋe a thi tuvha na tshenzhemo nzhi zwi tshi ḓa kha dzi vidio games fhedzi ndi a pfesesa zwine zwavha zwi kho itea ngauri khaladzi anga u a tamba dzi video games, na hone tshiṅwe tshifhinga ndi vha ndo mu ṱalela a tshi khou tamba.

Vathu vhathu vha ya dzhena kha dzi app dzine vha vha vho dzi downloader kha ṱhingothendeleki dzavho kana kha dzi laptopo, vha tamba mitambo yeneyi ine vhavha vha khou i tamba, kana wa dzhena kha inthanethe wa setsha dzina ḽa mutambo wo no yo hune wa kho ṱoḓa u tamba.

Nṋe ndi nga eletshedza uri vhathu vha tambe bola ngauri bola ndi mutambo une wa ḓivhalei shango ḽoṱhe nahone ndi tenda uri vhunzhi ha vhathu vha khou kona u tamba kana ndi mutambo une vhathu vha ya u takalela nga maanḓa, zwino unga vha mutambo une muthu anga ḓiphina a tshi khou tamba ngori u vha u tshi khou tamba na vhathu vhanzhi.

Musi ni tshi khou tamba game kha inthanethe ni vha ni tshi kho shumisa data, na zwiṅwe zwi shumiswa zwine na zwi ṱhoga uri ni tambe dzi game zwi nonga kha musi ṱhingo thendeleki laptop kana dzi gaming console.

Hai nṋe ndi vhona zwi songo tea uri muthu a fhedze tshifhinga tshilapfu o dzulela tshikirini nga ṅwambo o tamba dzi game, ndi pfesesa uri zwi ita uri muthu a bvafhe na uri muvhili wa muthu hu si vhe na mutakalo wavhuḓi ngauri u vha wo sokou dzula hu sina zwine wa kho ita kana u sa kho onyolosa.

Ndo no vhuya nda ḓi wana ndi tshi khou tamba mutambo wa mortal kombat une wavha mutambo une havha hu tshi kho lwi hu tshi khou lwiwa u ṋanga vhatambi vhau, havha na vhaṅwe muṅwe na muṅwe a ṋanga vhatambi vhawe vhavha vha tshi khou lwa u swikela hu tshi vhona muthihi hani a kunda.

Miṅwe ya mitambo ine vhana vha vhuponi hanga vha i tamba ndi bola, sinukha, na netball. Nyimbo dzine vha dzi thetshelesa ndi muzika wa house music, na zwine ano maḓuvha zwapfhi ḽikompo music.

Nṋe ndo aluwa ndi tshi tamba mitambo i ngaho ndode, khadi, mufuvha, na na na mini na dzi bola dzedzi na zwiṅwe nga vhuḓalo.

Nṋe ndi vhona unga muṅwe wa mitambo ine u ḓo dzula hone kana u ḓo dzula u khou fhiriselwa kha mirafho mituku i ḓaho ndi mutambo wa bola, na mutambo wa ndode, hano maḓuvha ndi vhona vhana vha tshi khou tamba dzi ndode zwine zwa a ntsumbedza uri ndi zwithu zwine vhana vha vha kha ḓi zwi ita na ṋamusi, na mutambo wa khadi.

Nṋe mutambo wa mutogwa athi ḓivhi uri ndi mutambo ḓe, nahone a tha thu vhuya nda ḓi wana ndi tshi khou tamba.

A thi tuvha na nḓivho nnzhi zwi tshi ḓa kha u lugisela u tamba mutogwa fhedzi zwinwe zwithu zwine ndo no zwipfa ndi zwa uri muthu tsha u thoma u a ila arali a tshi ḓivha zwa hu kho ḓo tamba mutogwa, tsha vhuvhili ndi muṅwe wa mitambo ine u thusa vhana kana vhasidzana vhaṱuku uri vha ḓivhe nga ha mvelele yashu ya tshivenḓa, tsha vhuraru ndi zwa uri u nga vha u mutambo fhedzi hu dovha havha hutshi kho itelwa u takadza kana u livhuwa vhadzimu.

Miṅwe ya milayo ine ya tevhedzwa musi muthu a tshi kho tamba ndode ndi ya uri tsha u thoma, roṱhe ri tea u vha re na matombo a no lingana tshidangani, tsha vhuvhili muthu arali a sia matombo mbo ano fhira mavhili nnḓa zwiamba uri o ṱa, wa vhuraru arali muthu a wisa kana a laṱa tombo ḽine a kho tamba ngaḽo o bva kana o ṱa.

Nṋe ndo no vhuya nda talutshedzwa ngaha tshitori tsha muṅwe musidzana we a ṱuwa a tshiya mulamboni a tshi a u kwama maḓi, a swika haningei a ṱangana na vhaṅwe vhafumakadzi vhararu vha tshi kho kuvha ambo ḓi thoma u vha thusa u kuvha, u bva tsha ḽe ḽiya ḓuvha hango tsha dovha a wanala kana u vhoniwa nga muthu. Hetshi tshi ṱori vha vho makhulu wanga vha vha tshi kho mufunḓedza tshone vha tshi khou lingedza u nṱalutshedza zwa uri muthu ha ambiwa vhathu vhane a vha ḓivhi kana u tshimbila u kho thusa vhathu vhane a u vha ḓivhi.

Nṋe ndi vhona zwi songo tea uri vhathu vha fhedze tshifhinga tshilapfhu vha khou tamba mitambo kha ṱhingothendeleki ngauri, musi utshi tamba mitambo kha ṱhingo thendeleki yau hu vha hu si na nyonyoloso kana u tsukunyea zwine wa vha u khou ita nga muvhili u vha wo sokou dzula fhethu huthihi zwino ndi vhona zwi si zwavhuḓi ngori a si zwavhuḓi kha mutakalo wa muthu kana kha muvhili wa muthu.

Dziṅwe dza dzi puḽatifomo dzine nda dzi shumisa u tamba dzi geimi ndi dzi PC ndi dzi cloud gaming, social gaming zwithu zwingaho vho google play games na vho origin na vho game centre.

Dziṅwe dza dzi geimi dzine nda takalela u dzi tamba kha luṱingo lwanga ndi geimi dzangaho vho crossword puzzles na vho word finder vho hangman dzi na mbuelo dza vhuḓi nga mannḓa ngauri dzi mpfhunḓedza u guda maipfhi u ṅwala maipfhi u guda ngaha maipfi maswa ane ndo vha ndi sa a ḓivhi a tshikhuwa.

Ee ndo no vhuya nda ḓi wana ndi tshi khou fhaṱa vhukonani kha mitambo minzhi ya online i ngaho vho Ludo mi vhukonani ha hone vhu a takadza ngauri ahuna zwine na ḓivha nga ha muṅwe ni to ṱanganyisiwa nga u tamba mutambo wonoyo fhedzi ndi tshone tshoṱhe tshifhinga tshine na amba.

Mutambo une nṋe na khonani dzanga ra takalela u tamba online ndi mutambo wa Ludo, u a khwaṱhisa badi vhukonani hashu ngauri ri a vha na tshifhinga tshine ra to tshi vhea u ri nga hetshinoni tshifhinga ri ḓo vha ro dzula ri tshi khou tamba heneyo geimi ri khou khwaṱhisa vhukonani hashu ri dovha ra i dzhia sa nḓila ya u ya u fhedza tshifhinga roṱhe.

Masiandaitwa a si a si a vhuḓi a ne a nga bvelela kha laptopo ndi musi wo ḓiwana u tshi khou dzhena kha geimi nnzhi nnzhi nga tshifhinga tshithihi. Zwi sia zwi kho ita uri laptop yau i shume isi tsha shuma nga nḓila ye ya vha i tshi shuma ngayo, u tshi ita zwiṅwe zwithu i fhedza itshi kho dzhia tshifhinga zwi tshi khou itiswa ngauri i vha yo ḓala yo ḓadziwa nga dzi geimi dzine wa vha nadzo.

Vhuṅwe ha vhukonḓi vhune vhathu vha ṱangana naho kana nṋe nda ṱangana naho musi ndi tshi khou tamba dzi game online ndi vhuthada ha netiweke ngauri online geimini i ṱoḓa uri muthu a vhe a na data tsha u thoma na uri a vhe a na netiweke yo imaho zwavhuḓi zwino arali netiweke i siho zwi sala zwi kho itelwa uri u salele murahu kana wa ḓi wana u tshi khou fhelelwa nga data zwi a ita uri u salele murahu.

Dziṅwe dza dzi khombo dzine dzi a bvelela musi muthu a tshi khou tamba dzi game online ndi uri wa ḓi wana wo no u tshi vho sokou tamba u si tsha kona u litsha u tshi vho sokou dzula u kho ṱoḓa u tamba. Tsha vhuvhili u a ṱangana na vhathu vhane vha amba na iwe nga nḓila i si ya vhuḓi kana vha u vhudza zwithu zwine zwa vha zwithu zwisi zwavhuḓi zwine ra zwi vhidza bulling. Tsha vhuraru arali u ṅwana muṱuku wa fhedza u a fhedza u kho vhona zwithu zwine a u ngo tea u zwi vhona kha miṅwaha yau tshiṅwe tshithu ndi uri wa fhedza u kho ḓi wana u khou soko bvisa masheleni manzhi manzhi ngauri geimini i a dovha hafhu ya toḓa masheleni.

Nṋe ndi nga ṱuṱuwedza vhathu uri vha tambese mitambo i nonga vho crossword puzzles, cross words vho handman mitambo i ne ya u funḓedza kana ha vha na zwine wa guda khayo. Ndi mitambo i ne i a ṱuṱula nḓivho yau i ya u funḓedza maipfi maswa na zwithu zwiswa zwine wovha kha musi u sa zwiḓivhi.

Ndi mutambo wa bus traffic ndi vhona u ngari ndi wone mutambo une nda u funa nga maanḓa u a mborolosa tshifhinga tshinzhi, arali ndi kho ḓi wana ndi fhethu hune nda khou borea ndia sokou vula wone nda vha ndi khou tamba wone. U a ita uri ndi shumise vhuluvhi ngauri u vha u tshi kho solver mathada ane a vha a hone kha yeneyo geimi.

Nṋe ndi vhona unga ndi mitambo ine ya ṱoḓa uri khamusi hu vhe na u amba vhukati ha vheiwe sa dzikhonani hu si u sokou tamba ngori arali ni khou sokou tamba hu si na u ita ni tshi amba hu vha hu si na nḓila ine na khou fhaṱa ngayo vhukonani. Fhedziha arali hu mitambo ine ya ṱoḓa uri ni ambe ni shumisane kana ni ite ni tshi vhudzisana zwiṅwe ndi vhona i yone mitambo ine ya vha i khou fhaṱa vhukonani ha vheiwe.

Ndi nga vha ṱuṱuwedza uri vha ḓi dzhenise khayo ngauri i ya u funḓedza u humbula i a ita uri u shumise vhuluvhi hau i ṱoḓa uri u vhe u muthu ane o ḓi imisela u humbula, kana u tandulula thaidzo nahone ndi geimi yo leluwaho nga mannḓa ndi mafhungo o to vhalela uri kha kha tshibogisi hu kho ṱahela nomboro dzi fhio nahone ifhio yo no vha hone kha mutaladzi u fhio zwino amba uri u nga si kone u i vhea gai.